Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, go kaone thata go tshameka ka go ikentsha bodutu motho a ka dlala bo di-game-e tsa online-e, di spins-e, motho ebilane a ka nne a feleletsa a e rileng, a tsene mo internet-eng, a ikentsha bodutu, a dlala di-game-e, fa dlala di-game-e yalo, ga se tsona fela tse e leng ke tsa tšhelete fela diteng tse e leng gore o kgonang go di dlala di-game-e, e be di go fa tšhelete tse e leng gore go dlala ka di-savoir ke tsone tsa game-e tsone tseo, electronically. Fa nkabe motho a sokola a sa itse gore a ikentsha bodutu ka eng, di-game tsa electronic di teng, tse e leng gore motho a ka ikentshang bodutu ka tsona, di botoka thata ka gonne motho a ka se bolawe ke bodutu thata yalo e o.

Ae, ke tla gana ga se nnete eo, fa ke nagane gore go nna teng ga metshameko mo mogaleng go fokoditse go tshameka ka namana. Ka gonne go botoka thata gore motho a ka tshamekela mo gae mo ntlung, mo yena a ikutlwang gore o tla kgona go tshameka ko teng. ntle gore yena a ikutlwe gore a ikutlwe ka tsela e nngwe, that is why go le botoka gore motho or e go nna botoka motho a itshamekela ka mo thutong a ikentshang bodutu ka mogala ka gonne go ya kwa di polekeng go a tlala ebilane le di-scam ke tse dintsi o kry-e ga o winile motho fa a bone gore o tšhelete ya gago o ileng ka yona, that is why go le botoka or go le easy-a gore motho a ka ikentshang bodutu a dutse ka mo ntlung a dlale ka mo founo ebilane e reminator le di-scam.

Motshameko o mošwa motho a ka o tshameka ka mogala, ke metshameko ya gamble-ng e leng gore o ka dlala ko betway, or e wa dlala ko hollywood, wa dlala ko g bet world sporting, batho le sporting bet, ke motshameko e leng gore motho a ka dlala bolo ha nkabe motho o rata go tshameka go dlala bolo kapo motho a ka nne a dlala tsona, di-slot-e, tse e leng gore motho a ka ntsha bodutu ka tsona. di ngata metshameko e leng gore e online motho a ka e tshameka, tsone di-slot se tse ke buang ka tsona tse o, gore o ka reka voucher motho a dlala ka tsona, e leng goreng ke tsela e e siameng motho a ka ikentshang bodutu ka tsona, ka tsona tsone di tshameko tsona tse e leng goreng di ko pele, di ko founung.

Gompieno ditsela ke tse dintsi tsa go tshameka metshameko ka eleketeroniki, go a itumedisa gore motho o kgona go tshameka metshameko eo, ka founu ka gonne pele motho ne a tshwanetse gore a ye teng ko shop-ong, yanong ge, gwa itumedisa gore motho o kgona gore a ikentshang bodutu ka di eleketeroniki, a tshameke yone metshameko e leng goreng o kgona go e tshameka ka founu, ka gonne pele ne go nna boima gore motho a tshameke ka founu, mara nou so internet-e dirile dilo botoka, go nna botoka motho ga a kgona gore a tsamaise dilo ka founo ya gagwe, that is why fa re kgona gore motho a kgone go ira dilo kwa phone, ka gonne thekenoloji e dirile dilo di nne botoka.

Se ke se ratang thata ke metshameko ya se eleketeroniki ya mogala, or e matlhajana, ke gore motho o kgona go ira se a batlang go se dira ka phone ya gagwe, ka gonne malatsi a, go nna boima gore motho a tsamaye a ye ko dishopong go batlega ditšhelete gore motho a fitlhe ko dishopong. Jaanong ge, go botoka gore motho a dlale ka phone, and phone e o, e kgona go go direla le tšhelete e o wena o ne o sa nagane gore o tla kgona go ira o ntse fela ko gae o ntse stil-e that's why go le botoka gore motho a nne le phone e nang le inthanete, ka gonne founu e nang le inthanete o kgona go ira se sengwe le sengwe se se leng shap-o, ka founu ya gago, se wena o se ratang ka founu ya gago. le gore batho ba ka se go sokodise thata yalo, especially ka bo di-line-e, e le nako ya di month end.

Seo se tlhokagalang ga motho a batla go tshameka metshameko ka inthanete, ke gore motho, a kgone go tsena mo inthaneteng ka phone ya gage, ka mabaka a jang, motho o tla kgona gore a tsaye phone ya gage a betšhe ka yona, a kgone go tsenya le di-voucher ka mo founung le ka mo inthaneteng or e software, e leng goreng motho wa e berekisa for go dlala metshameko ya mo inthaneteng. Ka gonne sometimes go nna boima gore motho a kgone go dlala a ye ko di shopong tse a dlalang ko tsona. Ka gonne o krey-e go tlwaetse di-line-e, batho ba le bantsi, motho a sa kgone go kry-a thuso ka tsela e nepagetseng. Ka jaanong go tshameka ka founu go a thusa thata, ka gonne motho o kgona gore a tseye voucher a tsenye ka mo founung ya gagwe without gore a ye ko di shopong ke yone ntho e leng gore ira dilo gore di nne botoka, or e thekenoloji ira dilo di nna botoka thata, for gore motho a kgone gore a dlale ka founu ya gagwe ka mo ntlung.